Abantu esele baluphele sifanele ukubatlhogomela ngombana abasenawo amandla wokuzenzela izinto. Alo, njengoba bona bakhulise thina sisesebancani, singanawo amandla, nathi sifanele sibacabangele begodu senze isiqiniseko sokobanyana sibaphatha kuhle.

Esikhathini esinengi uthola abantu esele baluphele bangasenawo umkhumbulo kuhle, uthola bakhohlwa esikhathini esinengi okwenza umphakathi ngasikhathi ucabange ukuthi babantu abagangako kodwana uthole ukuthi akusinjalo. Abantu abadala baphinde godu bangavumi ukobanyana abantwana babathathela iinqumo ngobuphilo babo, kanti abasenawo amandla wokuthi bazenzele begodu bakghone ukuzicabangela. Elinye iphuzu kukobanyana uthola ukuthi ababinemali kuhle yokunakelela abantu asele baluphele ngendlela abafanele banakeleleke ngayo.

Ngokubavakatjhela, benziswe izinto ngokwahlukahlukana mhlamunye kudlaliwe ibholo, kugidwe, kufundwe iingoma ezingaqulwa. Kwenziwe izinto ezinengi ezihlukahlukeneko, nokuthi babazwisise abantu abasele baluphele ngombana umcabango awusaberegi kuhle namandla awasekho. Sibacabangele kizozoke iindawo, nakwenzeka nibathola mhlamunye bajame umjeje esitolo nibadlulise, senze isiqiniseko sokuthi sibenzela ipilo yabo ibelula.

Ngaphambi kokobanyana baqatjhwe abantu abanakelela abakhulileko, bangaqalwa ukobanyana umkhumbulwabo usebenza kuhle na? Akusi babantu abanomraro mhlawumbe womkhumbulo. Baphatha njani abantu emakhaya? Bahlonipha kangangani abantu esele bakhulile emphakathini nemakhayeni ababuya kiwo? Ngemva kokobanyana baqatjhwe banganikelwa ama-test abazowatlola, bavivinywe kukghone ukutholakala ukobanyana umberego wabo bawenza ngendlela efaneleko. Kwesibili, bangaqalwa bonyana umberego basawebenza ngendlela efaneleko, abahlukumezi abantu esele bakhulile na?

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu esele baluphele namkha abantu esele babadala ngombana abantwaba ipilo bayazi ngaphambi kwabantu abancani. Begodu bafundise woke umuntu ongaphasi kwabo ngeminyaka izinto ezilungileko nezinto ezingakalungi. Alo kufanele bonyana sibanikele loke ihlonipho ngombana babantu esizokufunda kibo, abantu esizokubona ipilo kibo.

Iye, ayafika.

I-HIV ligcikwana elibanga ubulwele obungapholiko. I-HIV ligcikwana elingapholiko begodu ligcikwana elitholakala ngeendlela ezithizeni zokuthi umuntu athinte igazi lomunye umuntu onayo namkha mhlamunye bangaba sengozini yekoloyi nofana baye emsemeni ngaphandle kokuzivikela.

I-AIDS bulwelwe obubangwa ligcikwane le HIV. I-AIDS isuke seyingenelele khulu nasele ifike ezingeni lokobanyana ibizwe ngegama lokuthi yi-AIDS. I-AIDS ayipholi begodu ilwisana namasotja womzimba, yenze umzimba ungenwe ngokhunye nokhunye ukugula okukhona, kodwana i-AIDS akusese njengakade kokuthi umuntu nakane-AIDS uzakubhubha kodwana uzakose asele imitjhoga efana nama-antiretrovirals.

Uyithola ngokobanyana uye emsemeni nomuntu onayo ngaphandle kokuzivikela. Uthintane negazi lomuntu onayo namkha mhlamunye umzali abelethe umntwana anayo, ambelethe nge-natural.

Ngingamtjela kobanyana kufanele aye emtholapilo ayokuthola ukobanyana i-CD four count yakhe ijame njani. Begodu athome ukusela imitjhoga yakhe ukuze aphile ipilo ede, adle ukudla okunepilo njengeenthelo, imifino. Enze ukobanyana umzimba wakhe uwuphatha kuhle ukuthi ukghone ukujamelana nobulwele lobu.

Angathoma azifundise ngobulwelobu ukuze azi ukuthi angaphila bunjani? Kufanele avakatjhele emtholapilo athole imitjhoga yakhe azoyisela mihla namalanga. Kufanele adle ukudla okunepilo njengemifino, imirorho, asele amanzi. Abe mumuntu ozivocavocako begodu angasayi emsemeni ngaphandle kokuzivikela.

Bangenza isiqiniseko sokobanyana abathinti igazi lomunye umuntu ngaphandle kokumbatha izinto zokuzivikela njengama-glove. Bangayi emsemeni ngaphandle kokuzivikela. Benze isiqiniseko sokobanyana mihla namalanga bayazivikela. Baye emtholapilo bayokuhlola, ukobanyana ubujamo babo bunjani? Ukuze bakwazi ukuzivikela bona nabantu abasebuphilweni babo

Kungafanele ukobanyana umbuso urhelebhe ngokulungisa iindlela, nokwenza isiqiniseko sokobanyana iindlela ezikhona ziyakhambeka ukufikela ngale ekugcineni kwendawo. Begodu kungasetjenziswa ezinye izinto ezifana nama-tuk-tuk esele ajayeleke khulu emhlabeni ukulanda abantu abanekinga babase emtholapilo.

Eendaweni zemakhaya abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko.

Awa, iinhlahla zesintu zingafakwa mhlamunye emakhemisi kodwana ingasi emtholapilo.

Iye, ezinye iinhlahla zesintu zingakulapha ukugula kwamalanga la.

Ngokufundisa ngeenhlahla zesintu. Ubungozi bazo, ubuhle bazo nokuthi zingabasiza njani abantu nabanemiraro emizimbeni?

Awa, ayiyenzi imizamo.

Nakungahlolwa iinhlahla zesintu, kutholakale ukobanyana zinani ngaphakathi begodu kwaziwe kuhle ukuthi zilapha ini? Kungasiza khulu ukuthi zingene emtholapilo.

Kungababhedere nazingaba namabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje, kodwana zitlolwe ukobanyana lezi ngezesintu ukuze umuntu ongakhululekiko ukusebenzisa sesintu isihlahla asebenzise lesi sesimanjemanje.

Iye, kufuze bafundiswe.

Awa, ngicabanga bonyana abodorhodere bangasebenza esibhedlela kuthi abelaphi besintu basebenze kweyabo indawo, umuntu azikhethele kobanyana ufuna abodokotela besintu namkha ufuna abodorhodere abase emtholapilo.

Kungahlubayeza ezinye iinguli emtholapilo lokho ngombana abantu abanazo iinkolelo ezifanako, kodwana nabangahlukanisa mhlamunye kube neendawo yeenyanga kuphinde godu kube nomtholapilo la abanye abangafuni iinyanga bazakungena ngakhona, kungababhedere khulu lokho.

Ngibona ingasuthi kungaba kuhle nazingahlukaniswa, kubelula ukuzipaka mhlamunye nokuzisebenzisa. Nokuthola isihlahla umuntu asidingako ngesikhathi asidinga ngaso.

Ngicabanga ukuthi iye, kuzokwenzeka ukobanyana babambisane.

Ngicabanga ukuthi iinyanga namkha abelaphi besintu bangafundiswa ngokulapha kwesimanjemanje ukuze bakwazi ukuhlanganisa ukulapha kwesimanjemanje nokulapha kwesintu. Okhunye godu kungaba kukuthi abodorhodere namkha amanesi avumelana nokulapha kwesintu anganikelwa iimfundiso zokwazi ukulapha kwesintu, nokwenza iinhlahla ukuze bakghone ukusebenza esibhedlela sesimanjemanje nokusebenza esibhedlela sesintu.

Ngicabanga ukobanyana bangavunyelwa ukuthi imitjhoga le abantu bakhambe nayo emakhaya namkha bayisebenzise ngeendlela ezihlukahlukeneko kodwana akukafaneli sifune ukufaka isikhuwa sisifake esintwini. Kufanele sivumele isintu senziwe ngendlela yakhona.

MNyango wezePilo, ngiwo owenza imithetho. Imithetho elawula indlela ekusetjenzenzwa ngayo emNyangweni wezePilo, asithi njengemtholapilo eentlinigi nakwezinye nje iindawo njengamakhemisi.

Iye, ngicabanga ukuthi bangayisebenzisa, kodwana kungafanele bonyana bazi ukuthi imitjhoga leyo inani begodu ilapha ini?

Kungafanele kobanyana umhlaba zombelele ufundiswe ngeenhlahlezi ukuthi zenzani begodu zisiza njani abantu. Ukusukela lapho zivivinywe iinhlahla lezi, zivivinywe ziinhlangano zeenhlahla ukwenza isiqiniseko sokobanyana azibi yingozi eempilweni zabantu laba eziyakibo.

Isizo elirhabako, lisizo elitholakala msinya lokha umuntu nakalidingako alithole ngemizuzwana nje alidinga ngalo.

Ziqakatheke khulu ngombanyana ngaphandle kweenthuthi lezi abanye babantu bangabhubhela endleleni, kodwana iinthuthi nazizako zifika zisize khulu ngombana zithatha abantu abagulako zibase emitholapilo. Kuthi kusesenjalo, uthole ukuthi khona endleleni namkha emakhaya la ebabathatha khona bawoje babasiza ukobanyana bakhone ukufika esibhedlela basaphila.

Umraro kungaba kukobanyana umbuso uthathe imali uyisebenzisele ezinye zezinto ocabanga ukuthi zibalulekile ngaleso sikhathi. Nokobanyana kuneendawo ezinabantu abanengi ezidinga iimbhedlela begodu umbuso ubone bonyana ungakha iimbhedlela kilezondawo ntanzi. Ngaphambi kokobanyana uyozakha eendaweni zemaplasini lapho kunabantu ababalwako khona.

Mhlamunye urhulumende angenza isiqinisekiso sokobanyana umuntu nakutholakala agangile. Athathe ikoloyi efanele ukuletha iimpendulo emphakathini, athole iswazi eliqinileko. Ukuze nabanye abambonako bangabi nesibindi sokuyokwenza lento embi ayenzileko. Okwesibili urhulumende ungazamelela bonyana abantu babe nemisebenzi. Ukuze bangabi nesikhathi esinengi nofana bazame indlela ezingakalungi zokwenza imali.

Angicabangi ukobanyana kuyikinga ukuthi umuntu aye esibhedlela esizijameleko namkha esibhedlela sangaphetjheya. Ikinga kuliselela umphakathi ngeembhedlela ezingana rhelebho. Abantu bafike babhubhele khona namkha bangalithola irhelebho ngezinto ebebafanele ukuthola irhelebho ngazo. Into ebalulekileko kulungisa kobanyana kube nabodorhodere abaneleko abazokusiza abantu begodu bawenze umsebenzi wabo nabasebenza lapho.

Kungaqiniswa isandla somthetho kwenziwe isiqiniseko sokobanyana nakutholakale omunye weenlelesi ezidlelezela abantu abatjhayela ama-ambulance. Angathola isigwebo esibuhlungu khulu esizakufundisa nabanye ukobanyana nabenza into enje asoze baphunyurha.

Iye, kungasiphungula imijeje emtholapilo ngombana angeze abantu boke beza ngesikhathi sinye. Bahlale ilanga loke basemjejeni wemtholapilo.

Ngicabanga ukobanyana kungasolwa abantu abambadlwana. Kokuthoma kungasolwa abonesi namkha iinsebenzi ezisebenza esibhedlela ngombanyana bamlisile umuntu wajama umjeje isikhathi eside, bewabhubha bangaboni ukobanyana umuntu lo ugulela ukubhubha. Okwesibili kungasolwa amalunga karhulumende namkha abaphathi bomnyango wezepilo ngombana kukhombisa ukungabi nehlanganyelo ekwenzeni ukuthi kusebenziswane kuhle eembhedlela.

Bakhetha ukuya eembhedlela zangeqadi ngombanyana bayazi ukuthi nabafika eembhedlela zangeqadi bazokuthola itjhejo. Bazokunikezwa imitjhoga abayidingako ebazokunikezwa

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingasiziimbhedlela eziphethwe ngurhulumende. Uthola esikhathini esinengi abodorhodere abathize bavule isibhedlela esiseqadi, esizokuqalana nokugula kwabantu kodwana bafanele bakhiphe imali engaphezudlwana kunalaba abaya eembhedlela zakarhulumende.

Ngicabanga bonyana kungabasiza khulu abantu abanekolelo yokobanyana, inyanga namkha abalaphi besintu bayapholisa ngombana sele bazamile ukusa umuntu esibhedlela sesikhuwa wangarhelebheka. Bangathatha umuntu wabo bamuse eenyangeni namkha umlaphi wesintu. Bakwazi ukwaneliseka nakabhubhako umuntu loyo, ukobanyana bazame ngeendlela zoke begodu nakwenzeka arhelebheka nakafika ebantwini besintu bazakwazi ukuthaba khulu khona lapho.

Iinkoloyezi kubalulekile ukobanyana zifike la ziyokucima khona umlilo. Alo-ke nazizakujama emarobodweni angeze zafika umlilo ungakenzi umonakalo omkhulu khulu. Bangathola izindlu sezitjhe thokgho bezaphela. Kubalulekile-ke ukobanyana iinkoloyezi zivulelwe indlela. Ukuze zikwazi ukufika ngesikhathi begodu zilungise, zikghone ukuvimba umlilo ukobanyana ungatjhisi yoke into.

Abacimimlilo kuneminye imisebenzi abayenzako njengokuthi mhlamunye kunomntwana okhwele emthini ophezulu khulu. Ongakwa angeze akwazi ukwehla bazokurhelebha ekuhliseni umntwana loyo. Nakezinye izinto mhlamunye omunye uvaleleke ngaphasi komhlaba, ezindlwini ezinama-basement. Alo-ke ezinye zezinto abazenzako, ngizo lezo zizokurhelebha abantu ukuba baphume emrarweni.

Ijinifomu yeencimamlilo ibaluleke ngokobanyana, iyakwazi ukuphephisa iincimamlilo bonyana zingatjhi lula. Umuntu ongasuye sekambatha ibhaji namkha ijasi athi ukuqalana nomlilo. Ingase seyithumbuse itjhe, naye agcine atjhile angakakwazi ukurhelebha abantu abangaphakathi namkha acime umlilo loyo.

Imililo iyahluka alo-ke nakunomlilo obonakalako bonyana angeze abantu bakghona ukuwucima bona babodwa. Kulokho bazakubiza iincimamlilo kodwana nakumlidlwana omncani weenkunyana namkha kutjhiswe amatjhidlana abalwako. Asikho isidingo sokobanyana kubizwe abacimimlilo.

Maye, godu kubaluleke khulu ukobanyana abantu abalupheleko batlhogomeleke. Kungombana amandla akusiyinto abasese nayo, nabangayisebenzisa, abasakghoni ukuzenzela izinto, imikhumbulo yabo seyiyakhohlwa. Awa, godu badinga khulu kobanyana sibanakelele. Banakeleleke khulu, bathole irhelebho ngombana awa, abasakghoni ukuzenzela.

Abantu abalupheleko kubanzima ukubanakelela lokha nakunganamali eyaneleko yokubenzela izinto abazidingako. Nokungabi nerhelebho, mhlamunye uthole umuntu kunguye yedwa osanakelelana nomma loyo, namkha ubaba loyo. Akanamrhelebhi ozakunande amthathe naye, amnakelele, amphumuze. Okhunye-ke okuba budisi khulu kukobanyana abantwaba imikhumbulo yabo uthola ingasasebenzi kuhle, bazakuhle bamemezela ebusuku, bacabange ukuthi bayebiwa. Kanti awa, akukho koke lokho. Kubeke-ke nogogo ukhe waba khona endaweni engibuya kiyo, owaphuma ngekhaya angakambathi. Umphakathi wathuka khulu, wacabanga ukuthi umloyi, wafunda wokumtjhisa. Alo-ke ngizo-ke iinkinga esihlangabezana nazo ngokunakelela abantu abalupheleko.

Umphakathi ungazama ukuzwisisa ukobanyana abantwaba esele baluphele labo, imikhumbulo yabo ayisasebenzi kuhle. Amandla nawo ngenye yento esele bangasenayo, okutjho bonyana kiyo yoke into ebafuna ukuyenza, bazokudinga umuntu ozobenzela, ababambe ngesandla, aphinde godu abazwisise. Kufanele sibarhelebhe naziza kwezokuphepha, ukobanyana abangenelwa besana abagangako, namkha abanye abantu abafuna ukubabamba ikunzi, babathathele izinto. Alo-ke singaqinisa isandla ekuphephiseni inarha esihlala kiyo.

Ngicabanga bonyana ngaphambi kokobana abantwaba baqatjhwe, bangahlolwa imikhumbulo yabo kobanyana isebenza kuhle na. Ababonakho ukugula okuthize mhlambe okukhambelana nomkhumbulo, njengabo-bipolar, nabo-psychosis, izinto ezifana nalezo. Ngemva kokobanyana baqatjhwe, kungaba khona ukuqalwa khulu kwezinto abazenzako, mhlamunye kube nemitlolo efanele bayitlole esakhombisa ukuthi ingqondo isese sebujameni obutjha, umsebenzi basawuthanda. Begodu kuqalwe nezinto abazenzako nabasebenzako ukobanyana banakelela ngokweqiniso, umsebenzi lo bawenza ngendlela efaneleko na. Iye, lokho ngicabanga ukuthi kungarhelebha khulu.

Kubaluleke khulukeke-ke ukubanakelela abantu abadala, kungombanyana uthola esikhathini esinengi sekwenzeka amaphutha ekungakghonakala ukobanyana siphephe kiwo, siphephise nabo abantu bethwaba esele baluphele, sibaphephise. Nasingabanakeleliko akekho umuntu ozabanakelela, nasingabarhelebhiko bazokulimala, bazokuphila ipilo engekho mnandi, begodu kunengi esisafanele sikufunde kibo, ilwazi ekose silithathe silimunye ngaphambi kokobana basitjhiye ephasini. Nasizabaliselela, angeze sayithola yoke into ekose siyithole kibo ngaphambi kokobanyana basitjhiyeke-ke emhlabeni.

Iye ayafika. Mhlamunye akafiki khulu ngamalanga nie, kodwana wona ukufika, iye ayafika.

Ngicabanga bonyana kungaba nzimanyana ukwakha isibhedlela lapha sakhelwe abantu abambalwa abasemakudelana kwabona, eningazi ukuthi singasakha eduze kabani, ukuze bakghone ukuthola irhelebho. Begodu imali nayingekho ngobunengi kungaqalwa mhlamunye ezinye iindawo ezinabantu abanengi ukuze kwakhiwe kizo iintlinigi lezi ezizokurhelebha abantu. Alo-ke kungenza bonyana kungafinyeleleki ekwakheni itlinigi endaweni yangemaplasini. Ngombana ukuqala khulu baqalelele endaweni la abantu babanengi khona. Abazakuthi nabathi bayarhelebheka, barhelebheke ngobunengi ngesikhathi sinye.

Ngicabanga bonyana isandla somthetho sifanele siqine khulu, ukuthi woke umuntu azi ukobanyana nakazakulelesa, awa uzozisola khulu ngombana isandla awa, asingeze samthethelela nie, begodu nabanye abantu abaqalileko ebagade basathi nabo bazakulelesa, bazakusaba bazi bonyana kukhulu okuzakwenziwa kibo nasele babanjiwe la. Okhunye-ke umphakathi nawo ungabambisana, mhlamunye nakunento eyenzakalako, bangaliseleli umuntu osemrarweni abe bekalinyazwe namkha agcine sekabhubhile awa. Balungiselele, babambisane, benze isiqiniseko sokobanyana nakumumuntu ogangako bona, bazakujamelana naye todi ekugcineni.

Isibhedlela sangaphetjheya namkha esizijameleko asisiyikinga, nokuthi umuntu aye esibhedlela ezizijameleko namkha sangaphetjheya, akusiyikinga. Ikinga ithoma lapha nakose abantu abamalunga wepalamende bangathathi amagadango arerhe wokulungisa iimbhedlela, abantu ekose banye kizo, iimbhedlela zikarhulumende. Lokhu-ke, kusuke kube yikinga ekulu engicabanga ukuthi kukhombisa bonyana abazimiseli emsebenzini wabo, begodu abanandaba nabantu abaphila emhlabeni, ekungibo abantu ababavoudeleko, bababeka eenkhundleni abakizo. Alo-ke, ngicabanga ukuthi nabangalungisa lokho, awa, singekhe saba nomraro.

Loke ihlelo lobugebengu lifanele liqiniselwe isandla somthetho. Abantu abakafaneli basinde lokha nabenza izinto eziphambene nokulunga, namkha eziphula umthetho. Kwesibili, abantu sifanele sirhelebhane khulu, mhlamunye nabo abasebenza ema-ambulensini, sekubafanele banikezwe izinto zokuziphephisa lokha nabangahlangana neenlelesi ezifuna ukubathathela iinkoloyi.

I-HIV, ebizwa ngokobanyana yi-human immunodeficiency virus, yigciwane elibanga ubulwele obungapholiko ebubizwa bonyana yi-AIDS.

I-AIDS bulwele obungapholiko obubangwa yi-HIV.

Ukuya emsemeni ngaphandle kokwembatha ijasi, kuyamenza umuntu bonyana ayithole i-HIV or AIDS lokha umuntu aya naye emsemeni nakanayo. Ukuthinta igazi lomuntu one-HIV namkha i-AIDS ngaphandle kokumbatha ama-glove, nezinye izinto zokuziphephisa kuyamenza umuntu bonyana aphathwe namkha athole i-HIV kanye ne-AIDS.